Ukusekel'ukudla ngezinto ezangamaphepha kuthand'ukuba inkinga ngoba kuba lula iphepha ukuthi libe manzi and bese libe manzi liqala umswakamo noma izinto zibole. So kungcono ukusetshenziswa izinto ezinjengo plastiki if kufakwa ukudla.

Ukunciphisa umthelela omubi kwimvelo ukonga izimali ngokunciphisa izindlela zokukhiqiza nokuthutha.

Kumele bazame ukuthola ulwanzi olubanzi kwi-inthanethi mayelana nendlela entsha yokutshala ebizwa ngokuthi i-hydro farming.

Ukuqoqwa kwamasampula omhlabathi kanye nokunqunywa kokushintsha kokutholakala kwezakhi ezakha izitshalo umutshala.

Ukuvunwa amagilebhisi ngosuku olufudumele nolushisayo kusho ukuthi izithelo ziba mnandi kakhulu. Amagilebhisi azoba noshukela omningi kanye nokunambitheka okumnandi ukukha ngosuku olubandayo kungaba iphutha kakhulu njengoba angeke abemnandi kube nomthelelo wokuthi wagcina isikhathi esingakanani.

Njengoba izinhlabathi zihlukahlukene kumele bafune yona inhlabathi yokutshala endaweni e-right elungele kona ukutshala. Engekho entabeni endaweni eyehlelayo, ukuze mekunetha izimvula zingeke zehle ney'tshalo zabo.

Kuzomele athole umuntu ozomlusela izinkomo ozokwazi ukuthi ahlezi enazo ngaso sonke isikhathi. Azikhiphe azise endaweni enotshani obuningi ukuze zikwazi ukuthola ukudla okwanele, aphinde azibuyise ntambama.

Ukuba bengiphethe i-supermarket bengizoqiniseka ngokuthi uma ukudla engiyidayisayo sekusalelwe noma izinyanga ezimbili ukuthi kumosheke ngehlise ama-price, ukuze kuzosheshe kuhambe kuhambe kuphuthume ngikumakethe futhi abantu bazi ukuthi kukhona ukudla oku-cheap.

Yebo, ngibona ukuthi kuwubulungiswa ukuthi umhlaba uthathwe ubuyiselwe kwabanikazi wabo ngoba indlela ababewuthathe ngayo yayingelungile babewuthathe ngendluzula kwachitheka negazi. Mele babuyiselwe abaphucwa noma bakhokhelwe ukuze iy'nhliziyo zabo zizophola, njengoba balahlekelwa imindeni.

Umama kuzomele aqale akwazi ukuthi atshale ukudla okunjengamakabishi, atshale kanye nezithelo ukuze njalo ngaso sonke isikhathi kuzobakhona okuzoya ethunjini ukuze iy'ngane zikwazi ukulala zidlile. Angathathi imali ngaso sonke isikhathi ayothenga ngayo ngaphandle athole izinto azokwazi ukuthi azitshale ukuze ezozikhiqizela ukudla kwakhe engakhiphanga mali.

Kubalulekile ukuba izitshalo zivunwe ngezandla ngoba imishini iyazibulala ezinye kanti futhi uma zivunwa ngezandla awaphel'amathuba omsebenzi njengoba kwaziw'ukuthi imishini iqeda amathuba omsebenzi abantu bagcine bengenawo abazokwenza ngoba nakhu le misebenzi isivale wonke okumele bakwenze.

Ngibona ukuthi iyona nje elungile impela nje yokutshala entsha ngoba njengoba iy'tshalo zakho usuk'uy'tshalile uzitshalele manzini izilwane azikho ey'hlala emanzini ezidl'iy'tshalo njengoba kukhona lezi ey'hlala emhlabathini. So, iy'tshalo zakho kulula kakhulu ukuthi zikhule ziqhakaze njengoba namanzi asuke enongiwe imisoco. Kanti lokho kusuke kus'emhlabathini izilwane ziba ningi kakhulu ezidla iy'tshalo zakho kugcine ukudla okuningi kumoshekile.

Intsha iyona ekumele ifundiswe kakhulu ngokutshala ngoba ibona ikusasa lalomhlaba esikuwo. Kumele nje basheshe bacaciseleke ngokutshala bakhuthazek'ukuthi nasemagcekeni basisze ukuze bezofunda bakhule beyithanda lent'abayibonayo.

Ngingazama ukuthi ngizame ukuthola uxhaso ngikwazi ukuthola nomuthi obulala izilwane lezi ey'hlal'enhlabathini ezibulal'ukudla okutshaliwe ngizame ukuthola nomhlabathi nomanyolo omningi lo omuhle yize noma amele ufake kakhulu ubusutshalile ngoba nawo uyamosha.

Indlela enobulungiswa ukuthi wonke umuntu athole ngokufanayo kungabi khona ozothola okuningi abanye abantu iyona into exabanisayo leyo.

Kuzomele azam'ukuxhumana nezitolo ezincane ezisemphakathini wakhe kanye nama-supermarket amakhulu aphinde avule imakethe yakhe naye akwazi ukuthi adayise ngala ehlala ngakhona ukuze uzoshesh'uhambe ngob'utamatisi akumele uhlale isikhathi eside.

Kungaba ama-orange ngoba amanye ama-fruits njengo bhanana ayasheshu'kumosheka kanti i-orintshi liyakwazi ukuthi lihlale isikhath'eside.

Yebo ngake ngaba kuleso simo ngoba indawo engihlala kuyo lishisa kakhulu. Into ebalulekile ukuthi iy'ngane zingabi ningi kakhulu eklasini elilodwa ukuze noma umncane umoya kon'uzokwazi ukuthi bawuthole.

Yize noma esizwa impela kodwa kuzomele kungagxilwa kukona kusetshenziswe izinto zendle, ezi-natural.

Kuzomele kutholakale izinto ezilungele ukuziqeda lezilwane ezihlupha kakhulu ngoba ziyamosha endaweni kanti futhi zisiyisicefe.

Uma utshalile noma unemfuyo kumele uzimisele futhi ngoba izitshalo zidinga ukunakwa zichelelwe nsuku zonke.

Sizodlala indima enkulu kakhulu ngoba siqinile futhi sihlala isikhathi eside sibalulekile.

Lezilwane ekuthiwa izimbuzane zingidumaza kakhulu ngoba zimosha yonk'into futhi zinesicefe. Zikwenz'ugcin'usebenzel'muva kumele uqale phansi ngoba ziyamosha .

Yingakho kubalulekile ukuthi uyibheke indawo otshala kuyona. Kubalulekile ukuthi ngathi ungatshalela endaweni esondelene nomfula ukuze noma ubhekene nalesi simo ukwazi ukuthi kubekhon'ndlela yokuthola amanzi ngoba iy'tshalo aykhuli uma amanzi engekho.

Isimo sezulu singayiphakamisa kakhulu impela uma kuzonetha kakhulu ngoba imvula ebeseziningi kakhulu ziyamosha kanti nesomiso futhi naso singayinkinga kakhulu.

Ya, kungamele ubachazele ebhangi ukuthi unebhizinisi lokutshala izitshalo zonkezifike zibulawe isimo sezulu sowucela isibonelelo sokuthi bakusize ukwazi ukuthola izimbewu ukuz'uzokwazi ukuthi uqhub'impilo ukwazi ukuthola okuy'ethunjini iy'ngane y'funde uphinde ukhokhe nayo le-loan oyithole khona.

Ukuthi kungamele azi ukuthi lento azoy'tshala ukuyitshala ngasiphi isikhathi zizokwazi yini ukuthi ikhule njengoba'masizini ehlukahlukene hhayi ukuthi zonke iy'tshalo ozitshalayo zizokwazi ukuthi zikhule noma kwi-winter.